Kungithinta khulu ngombana ekuthomeni ibhesi bengiyikhwela nangiya emberegweni, kwathi nakukhutjhulwa intengo, kwakose ngingasakhweli ibhesi ngamalanga, ngikhambe ngayo ngibuye ngayo, kose ngikhambe ngayo, ngilalele emberegweni, ngibuye ngolosihlanu ngombana intengo beseyikhuphuke ngingasakghoni.

Ngombono wami, angiboni ukuthi kungaba yinto elungileko bona amathikithi ehle lokha nakwehla iimbaseli ngoba iimbaseli zehla kathathu ngonyaka. Amathikithi kunokuthi ehle, ayakhuphuka, angikhumbuli kuthiwa batjho ithikithi liyehla, kunokuthi lehle liyakhuphuka so angiboni, ngamanye amagama angiboni bona kungahlangana bona nakwehla iintengo yeembaseli neyamathikithi yehle.

Ukukhutjhulwa kweentengo yeembhesi kubalimaza khulu abakhweli ngesikhwanyeni ngombana nawuyokuthenga ukudla kwangendlini kose uthome ngokubeka imali yethikithi eqadi ngombana wathoma wayiberegisa kuzokubhala bona uyibusele. Uyithatha uyibekela eqadi nofana utjhinga ngeentolo ulithenge kusese nesikhathi, eseleko ukghone ukuthenga okutjhodako ngendlini. Yona iyabulala ngesikhwameni, ayidlali.

Ikambiso engingayibona nofana engingathanda bona ilandelwe ngaphambi kokuthi kukhutjhulwe intengo yamathikithi kukobana, bazise abakhweli kusese nesikhathi nge-three months nofana iinyanga ezintathu, babatjela kuthi ngenyanga eso kuzoba nento eso, ithikithi lokhuphuka ngamali engaka, bangabatjeli inyanga le bathi inyanga ezako ithikithi liyakhuphuka. Mele bakhulume kusese nesikhathi, ngikghone ukuthatha iphetjhanela ngitjhinge ngale ngakumqatjhi ngimkhombise ukuthi, baba, kazi ithikithi liyakhuphuka naye abone i-plan ukuthi angangingezelela ngemalini.

Ngokombono wami kumele baqale abakhweli, number one, baqale nokuthi ibhesi, iimbhesezi azingenisi umoya ngombana kuneembhesi ezinye, nithi nikhamba ethulini kungene ithuli liphelele loke ngebhesini mara nikhwelile ende nibhadele. Baqale neenhlalo lezi ezingebhesini bona zilungile, asikho esidabukileko na, namalerhe angebhesini bona ayaberega ebusuku nangabe nikhwelile nitjhinga ngemakhaya ngoba iimbesi ezinengi amafesideri aphukile, iintulo zokuhlala ezinye zimotjhekile so ngiyo into ebangayiqalako ngaphambi kobana bakhuphule intengo yamathikithi.

Iye, urhulumende kufanele angenelele ngombana iimbhesi nazikhuphula intengo ebhadelisa abakhweli, kubanzima kubakhweli kangangobana badosa emhlweni, ngapha mudele bababalele imali yokudla, babuye bababalele imali yokukhwela, urhulumende akarhelebhisane nabantu beembhesi, khona kuzoba lula ebakhweleni beembhesi.

Iye, ukwehlisa kweentengo zokukhwela iimbhesi, kungabadosa abatjhayeli beenkoloyi ngombana ukuthela iimbaseli qobe lilanga nofana qobe yiveke, kunzima ebakhwelini nofana ebatjhayeleni beenkoloyi, kubadosisa nzima. Kungaba lula nabangatjhinga, nazingehla iimbhesi then bangatjhinga khona.

Intengo yokukhwela iimbhesi ikhutjhulwa ngombana yaye kubujamo bangaleso sikhathi nofana bangaleso ziinyanga ezabe bazibekile bona ikhutjhulwe. Angiboni ukuthi vane badlelezela abakhweli, angiboni kungiyo leyo.

Abacatjangelwa nakancani abantu abadosa emhlweni, angiboni bayabacabangela, kwabo kucabangela iimbhesi nemali ekose ikhitjhwe, ukuthi abanye badosa njani emhlabeni nofana ikhitjhwa nakwenzekalani, angiboni bayakwenza lokho.

Awa, ayikhambisani nomnotho umphakathi okibo nje ngombana iimbhesi ezikhamba ibanga elide, zibiza ukudlula iimbhesi ezikhamba zibuye, lezi ezikhamba ziye eduza, ibiza ukudlula lokho. Ubujamo bomnotho angiboni zikhambisana, azikhambisana nakancani.

Iye, ngibona kumbono omuhle ngombana abanengi babo, abasaberegi, abasayi ngemberegweni, navane bakhwela ibhesi vane batjhinga ngedorobheni bokudobhadobha, kungaba ngcono babaphungulele, bangabhadeli njengalaba abasese batjha, iyehlayehle imalabo yokukhwela iimbhesi.

Ukuphungulela abogogo nabobamkhulu intengo yokukhwela ibhesi, indlela engasetjenziswa kukobana amathikithi wabogogo namathikithi wabantu abatjha angafani nofana nangabe ugogo uyokukhipha, uyokubhadela ebhesini nakakhwelako, imalakhona ingafani njengalo omutjha, izoba njalo. Enye into ezoba lula kukuthi abogogo nabathenga amathikithi, bathenge ngomazisi.

Awa, iindawo abahlala kizo angiboni ukuthi mele kuqalwe bona bahlala kuphi ngombana abahlala endaweni eyi-one, abasisendaweni eyodwa, bahlala la kuhlukene khona. Yokuqala bona bahlala kuphi angiboni irhelebha, ezokurhelebha kukobana nakakhwela ibhesi, kula kuzokurhelebheka khona ukuthi imali yabogogo nabantu abatjha ingafani.

Yo! yo! yo! ibhesi nawuya emsebenzini yooh i-stress. Ngelinye ilanga ayizi, ngelinye ilanga iyeza, ngelinye ilanga kuthiwa iyastaka ayisakhambi ayisayi phambili ijamile, hah eh ngebhesi godu kunengi khulu.

Yo! yo! yo! ukukhamba endleleni enganasikontiri ziyabuya. Uthola ihlabathi ingena ngebhesini, ithuli nawune asthma kosa ufake i-mask, isikhandela-thuli lesi singena epumulweni. Kwamele ufake sona ngoba nakungasinjalo uzoba nomraro, uyokuvaleka. Ayikho vele into elungako ibhesi ehlabathini awa kuyabhala.

Kungasiza khulu ukwenzela iimbhesi umzila wazo zodwa, ngombana zinengi, zenza nomjejekazi omnengi. Kwaphela inyanga khona awa, awa kwaphela inyanga khona wu! kuba nzima khulu. Abazenzele umzila wazo uwodwa njengeentimela, iintimela zinomzila wazo uwodwa neembhesi akube njalo. Akusizi vele awa akusizi.

Awa, nawuphathekileko kose usikime sidu utjhinge ku-driver, uthi awa baba ngibawa uphumele ngeqadi ngathi angisakghoni, ngibawa ukuphumela ngeqadi angisakghoni. Godu abantu bebhesi bayazwisisa bona abanakinga, awa usukhulume no-driver umbawe uthi, ngibawa nedi usuphumele ngeqadi ten imizuzu elitjhumi khengizikhulule. Awa bona bayajama abanamraro.

Ngicabanga bona unobangela wokuthi kukhuphuke imali yokukhwela ibhesi, kungombana kusuke kukhuphuke umnotho. Umnotho angithi uyawazi wathoma waya pheulu intwezi zoke nje ziyakhuphuka, zoke nje ziyakhuphuka neembhesi-ke kuba njalo-ke. Nazo ziyakhuphuka khuphula iimali, nawukhwela ngemali ebhesini nalokha ukhwela ngethikithi yoke into nje iyakhuphuka.

Abantu bakhetha iinkoloyi ezizijameleko, ngombana bahlala kuhle abahlangahlangani batjho bayapinyezelana. Bahlala kuhle bayakhululeka babetjhwa mumoya. Zomphakathi zona awa, zomphakathi ziyabuya niyahlangahlangana nemithwalo iyalahleka yo! awa zomphakathi zibuya khulu.

Iyawathinta wona, ngombana kufanele nibekele imali yeembaseli eqadi, nanizokukhamba ibanga elide ninande nithela endlelena. Imali yeembaseli yona iyafuneka, kosa ihlale eqadi nawuzazi bona uzokukhamba uyokuvakatjha, ayikho enye indlela.

Abatjhayeli beenkoloyi bathinteka khulu, nakutholakala bona intengo yeembaseli ikhuphuka bangakatjheji., ngombana uyazazi ukuthi imali ebekayibekile angekhe isalingana, kose ayingezelele. Ayisalingani bona angathela, kumele afakelele godu, ngiyo into eyenza bona batshwenyeke.

Angiboni bona kulungile urhulumende alawule intengo yeembaseli, ngombana ngibona ngathi uyazenzela ngendlela afuna ngayo, ngaphakathi kwesikhwama sami engisiberegela inyanga yoke. Angiboni ukuthi urhulumende unelungelo kuhlekuhle esikhwameni sami semali engiyiberegako, ngoba usuyakhuphuka uyehla, uyakhuphuka, uyakhuphuka. Kesinye isikhathi uthi uvuka ekuseni, kusasa uzwe batjho ikhuphukile, ungazi ukuthi kwenzakaleni kuze ikhuphuke njani awa, yona iyadosisa ayi kancani khulu.

Ikhona iinzuzo yinengi khulu, ekusebenziseni iinkoloyi ezincani ezizijameleko. Ngombana imali yakhona itjhinga kibo, akufani njengalokha batjho ziinkoloyi zomphakathi thatha imali le iyokujika kubani-bani, ijike kubani-bani ngaphambi kobana ize kuwe. Maye leza iinkoloyi ezizijameleko umuntu nakabhadelako ngeyakho iya ngesikhwameni, akunakuthi iyakhamba iyokujika kumniniteksi kubani-bani, awa iinzuzo ikhona yinengi khulu.

Kungithinta khulu, ngombana lokho kwenza bona imali engiyitholako nofana engiyirholako ibe yincani.

Ngokubona kwami ngibona ngathi iimbaseli azifani nethikithi, ngombana iimbaseli inga zehla kathathu ngonyaka, ithikithi balehlisa kayi-one ngonyaka. Esikhathini esinengi abe alehli, liyakhuphuka.

Kubalimaza khulu abakhweli, ngombana esikhathini esinengi abanye abakhweli bakhwela kabili. Ukhwela ibhesi esuka ekhaya afike nge-Marabastad akhwele enye etjhinga ngemakhitjhini, ngaleso sikhathi uberegisa imali. Ibabetha khulu ngesikhwameni.

ngicabanga bona nabangathoma ngokuzwa imibono yabakhweli, kungaba nendlela eludlana kuthi noma bathoma bakhuphukisa intengo yamathikithi, bazi ukuthi abantu baqalene nani ngaphandla'.

Kufuze baqale bona ababeregi baberega kuphi nendawo bahlala kuphi, baqale nangendlela abakhuphula ngalo ithikithi kuthi yindlela efaneleko na.

Iye, urhulumende nangangenelela, ngicabanga bonyana kungaba ncono ah kungaba ncono, ngombana abakhweli imali abayikhipha njenganje awa yinengi khulu.

Ekugcineni kuzobadosa, kuzobadosa kuthi baberegise iinthuthi zomphakathi, ngombana intengo le awa nayingehla nje yatjhinga phasi kuzobadosa, bazokutjhiya zabo iimodere emakhaya bakhambe ngebhesi.

Kesinye isikhathi ngibona ngathi ikhutjhulwa ngombana vane kubujamo. Esinye isikhathi ngibona ngathi ziinkhamphani zidlelezela abakhweli, ngombana awuzukukhuphula unyaka nonyaka, usuyakhuphula unyaka nonyana awa, unyaka nonyana ukhuphula iintengo zamathikithi awa.

Awa, intengo yamabhesi nofana yeenkhweli awa, abaqali bona umuntu udosa emhlweni nofana njani, abakuqali lokho kukhutjhulwa kuphela.

Awa, ayikhambisani awa kunomehluko omkhulu, awa abe ayikhambisani nakancani.

Iye, ngibona kumbono omuhle, ngombana abantu abanjalo sebakhulile bakhulile, ende sebathola imali yomndende nayingehliswa kungaba ncono.

Ngibona ngathi nabangasebenzisa indlela yokobana, abogogo amathikithi wabo angafani newethu. Kwesibili if iyabhala leyo nabangenako nofana bakhwela isikhweli baberegise umuno, finger print.

Iye, bekungaba ncono mara ngoba siyazi ukuthi into enjalo ayizukwenzeka isilapho. bekungaba ncono kuqalwe ukuthi abogogo bahlala kuphi abanengi abakhwela iimbhesi.

Ingabarhelebha khulu abakhweli abarhola umndende, ngombana imali le ingalasa ekuthengeni isitjhebo, bangakhona ukuthenga lokha nalokha abogogo, bangalasa ngemali ezabe yehlile leyo.

Ngicabanga bona nabangehlisela i-twenty phesenthi bogogo, amathikithi wabo wokukhwela nofana nababeregisa imali yokukhwela, twenty phesenthi kungaba ncono.

Ziyabatjheja bona ayi ngokwaneleko ziyabatjheja nje, ngokwaneleko awa bona sesizakuthi zibatjheja.

Awa, azikhambi kizo zoke iindawo, kezinye iindawo iimbhesi abakarhabi ukuzenzela indlela, abantu mdele bakhuphukele le endleleni ekhulu ema-bus stop azibambe lapho, ndlela zeembhesi ngaphakathi kwemizi.